Ditshenyehelo tsa ho phela di phahame haholo matsatsing a kajeno. Ee, ke nnete, ke dumela hore ha mmuso o ka leka mohlomong ho ekeletsa tjhelete ya batsofe, ba tla kgona ho thusahala dinthong tse ngata. La pele maphelo a bona. Bongata ba bona bo tshwerwe ke mafu a mangata a sa foleng, a hlokang meriana e mengata ka ho fapafapana ya yona. Jwale ke ha mmuso o ba ekelletswa tjhelete, ba tlo kgona ho fumana meriana eno. Ba kgone le ho phetha mabaka a mang hobane jwale ka batho ba baholo, ba hlokahala ditulong tse ngata ho etela batjha ba bona kampong bana ba bona, kampong eh ho ya bona ngaka. Kampong ho ya ona ho kgola kapa dintho tsohle tseo ba shebaneng le tsona. Ho hlokahala hore ba kgone hore ba ikemele ba seka itshetleha nakong e ngata baneng ba bona.

Sefofane ke eh ho hong ho sa tlwaelehang hobane ha se transport e tshwanang le tse ding. Hape sefofaneng kampong boemafofane nako e bohlokwa haholo. Ha o tlo palama sefofane o shebelletswe hore o fihle dihora tse tharo pele nako eo sefofane seo o tlong ho so palama se tlo tlohang ka sona. Ke ntho e tshosang haholo sefofane ho fofa moyeng ka tshepe, empa e batla motho ya sebete le motho ya amohetseng hore ha batho ba kgannang sefofane ke batho ba kwetlisitsweng. Ha ho ka tsela e leng hore sefofane se ka ba le kotsi kampong le tsietsi.

Batho ba bangata ba nang le dikoloi tsa bona, di-Uber di teng. Ditekesi di tsona ke tse ngata. Dibese, ke dumela hore di thusa haholo sephethephethe se le teng mmileng. Jwalo ka ha batho ba bangata ba tsamaya ka dikoloi tsa bona, ho ba le sephethephethe se sengata tseleng e yang mosebetsing kampong hona dikolong. Jwale ha batho ba sa sebedise ditekesi kampong eh ba sa sebedise dikoloi tsa bona, ba kena dibeseng. Hona ho nyenyefatsa sephethephethe ditseleng, hape ho etsa hore ho be le polokeho bakeng la setjhaba. Hwa hlokahala hore ba bang ba batho ba sebedise dibese le ha ntse ba na le dikoloi tsa bona bakeng la sephetephete se leng teng mmileng.